Ke bona e le ntho e hantle haholo hore motho a be le insurance ya koloi, hobane le ha koloi e ka o fa mathata a tseleng, o tla kgona hore o letsetse insurance ya hao e tlo o thusa.

UIF ke tjhelete eo e tholang ha o kile wa sebetsa, kapa hape ha o le motho wa mme a imileng o ile maternity leave-ing.

UIF ke tjhelete e oe ntshang le ramosebetsi wa hao ha o ntso sebetsa ho tswa mokgolong wa hao, mme wa e thola ha o se o sa sebetse o so o dutse hae.

Ke thabile haholo ha ke fumana hore kadimo ya tjhelete e tjhahetse monwana, hobane ke tlo kgona ho patala dikoloto tsa ka kaofela. Ke be ke imolohe ke tlo ikutlwa ke hlapholoile moyeng.

Nka kgothaletsa moreki hore a etse pin-e ntjha ka maikutlo a phodileng. E be dinomoro tseo a tla di hopola, e re le ha fihla hae ho be le ma di ngolang teng. Bukeng ya hae e nyane nyana feela ae behang ka tlung hore a dula a ntse a di hopola.

Ke ikutlwa ke sa thaba hohang hobane ATM e ke e sebedisang e le siko. Le ha karete ya ka e kgona ho kena di-ATM-eng tseo tse ding, bothata ba ka e tlo ba feela e tlo nghulela tjhelete e ngata. Hobane ke tla be ke kentse karete ya ka ho ATM e seng teng, e tlo hula tjhelete e nngwe ka thoko ntle le e ke e hulang mono ATM-eng.

Ba itse ba keke ba kgona ho nthusa hobane e ne le boikarabelo ba ka hore ke kwahele thepa, insurance ya bona e ne ha e ya thepa e sentsweng ke pula.

Ha o batla ho bula buka bukana ya banka, o tlameha hore o tle le copy ya ID ya hao. Le lengolo la le counsellor-ra, le tjhelete e ka thoko o tla bula account ka yona.

Ke founa mabapi ka phaello ya tsa tswalo ya tjhelete ya ka. Ke bona e le nyane haholo, ha se tjhelete eo re dumellaneng ka yona ha ne ke qala ho boloka tjhelete ya ka moo. Ke batla ho utlwisisa hore hobaneng e se le tlase tjena?

Ntatemoholo o tlameha hore o ye PlayStore, ha o fihla PlayStore o search-e banka ya hao o oe sebedisang. Ha o qeta e be o tobetsa ho yona, o tla bona ka thoko e tla be e e tla be e ngotswe download. O tobetse mono e oe download-e e re ha o qeta e tla hlaha screen-ing sa hao sa mohala. Ebe ha o qetile o kena ho yona App enono e tla o batla o etse pin o etse pin o tla e hopola ke yona o tlo dula oe sebedisa ka mehla ha o batla ho kena ka hara App ya hao ya banka ho e sebedisa.

Batho Ke kopa ho le hlalosetsa hore system e ne le offline nakong e ditjhelete tsa lona ne di tlameha ho tswa. Ke kopa le be le mamello ke ntho e re lokisang, ditjhelete tsa lona di tla tswa haufinyana feela ha re qeta ho lokisa system ya rona.

Nka mo hlalosetsa ka hore tjhelete eo a e kentseng account-ng ya hae, e ne le tjhelete ya ho patala banka eo a qalang ho bula karete ka yona.

E fokotsa tjhelete ya batho ba rekang, jwale ba tlameha ke hore o ba patale tjhelete e nngwe hape ka hodimo.

E tlameha hore e be bajalefa ba tshepahalang ba tla phetisa thato ya hae ha se a le siko.

Motho ha batla ho bula account ya bankeng, o tlameha ho tla le lengolo la lekhanselara le otliweng setempe, kapa a tle le lengolo le nang le address ya ma dulang teng. E ka ba lengolo la shopong kapa le lengolo la motlakase le hlahisang address ya ma dulang teng.

Batho ba mono internet-eng ke batho ba sa tshepahaleng. Ho betere ha o tseba hore ke batho ba hokae, le hore dikantoro tsa bona o ka di thola kae.

Kgotso mosebeletsi wa banka, keo founela tjena ne ke utlwetse ka loan o kgonang ho e etsa o le motho ha o batlela ngwana tjhelete ya ho ithutela university. Ke shota ka tjhelete ya hore ke ise ngwana university, mme ne ke batla ho tseba hore ke eng e ke tlamehang ho e etsa ho kadimela ngwana tjhelete ya ho yo bala university mo bankeng ya lona?

Ho bile bonolo haholo ha ne ke yo bula account ya ka ya banka, hobane ke ile ke tshwere ditokomane tse batlahalang kaofela. Mme le motho a na nthusa o entse ka pelenyana ke tswile le pele ke nka nako e telele ka moo ka hara banka. Ke se ke tshwere karete ya ka.

Ha re le lelapa ke dumela nthweng ya hore ntho e nngwe le e nngwe re etsa re thusana. Le deposit ya ntlo re tla e etsa ka bobedi ba rona re ntse re le babedi. Ho hantle ha dintho re di etsa ka ho lekana ka tlung.